Dikobo tsena tsa rona tsa Basotho ke dikobo tse ntle haholo ebile ha re batle letho ka tsona dikobo tsena hangata batho ba mekgahlo batho ba meetlo e meng ba re bona ka tsona hoba re Basotho, empa ka lebaka la hore ha o so ho tjhesa hore motho a tla kgone ho supa hore enwa ke Mosotho re na le diaparo tsa rona ke tla boela rona bomme re na le diaparo tsa rona re na le seshweshwe ke seshweshwe ke seaparo sa rona bomme ba ile ba Sesotho se bontshang hore enwa ke Mosotho se setle haholo o lo bile le sona. Ha re se rata haholo hoba re gona ho se apara le ha re ya manyalong le ha re ya meketeng le ha reya mafung re kgona ho se apara re se aparele se re be batle haholo.

Taba eo bomme ba se ba apara ka yona kgonang jwale ke tsela e sa nthabiseng hohang hoba ba hlahisa dikgope tsa bona ka ntle ba ya tsola. Ke ka hoo fumanehang ho se ho na le ditletlebo le le di-case tse ngata tsa peto. Ka lebaka la hore bomme ba hlahisa dintho tsa bona ka ntle ba ile bomme haholo. Ke tla shebisa ho bomme ba malapa ba nang le bana ha ba hodisa bana ba bona ha ba sa ba hodisa jwalo ka kgale ho ruta ngwana hoba ha a hole a tsebe hoba mosadi wa itlhompha ho apere tlamehile a pate ditho tsa mmele. Apere mose o molele o kwalang mangwele, mme a se ke a hlahisa le diphaka matsohong. Ke ka leihlo la ka ha ke sheba ha e nthabise ho hang ebile e thehola bomme serithi.

Wa tsamaisanang le fashion ya hona jwale empa fashion e ya hona jwale. Le ha e ntse e le ntle ka lehlakoreng la bontate ba ntse ba kgona hore ba hlomphehe jwalo ka bontate, empa ka lehlakoreng la bomme ke bona fashion ena na e senya boemo ba motho wa mme me etsa ebe motho a ka reng a hlompheha nna hakalo kalo ha ke tsamaisane le fashion e ya rona. Jwale hoba ke rata hoba ke hlomphe mmele wa ka ke kgone ho hlompheha.

Ho ya lebenkeleng ha ke fihla mabenkeleng ebe ke kopa e mong ya sebetsang lebenkeleng mono ke mo buwa le yena ka thoko ke mo hlalosetse boemo ba mang mang eno ngwana a ntjwetsitse hore o batla sekipa sa hae ebe ke kgonne ho mo hlalosetsa hoba o sebetsa ka tsona o tla tseba hoba ke batla sekipa se jwang. Ebe ke lekanyetsa tjhelete e ke e tshwereng ke rekela ngwana sekipa.

Phoso ena e qadile ha re fuwa freedom re le ma Afrika Borwa mme e meng ya melao ya fetoha jwale ho na ho entse hoba dintho tsohle di fetohe ka tsela e sa lokang e sa nepahalang. Tsela e re ka kgutlisetsang dintho ka tsela ya kgale ke hoba re etse kopano le basadi le bomme ba baholo ebe re buwa ka tsela e re ka kgutlisetsang dintho morao.

Eya, sena se bakuwe ke ho se ratane re le batho motho e mong le e mong ha tlile mosebetsing o batla ho hlaya a le motle a apere ya fashion. Fashion ena ke yona e sentseng dintho kaofela.

Modianyeho ke phahlo tse ntle haholo tse ratwang ke Basotho, empa le batho ba bang Mazulu, Matebele mefuta ka ho fapafapana e se le batho ba ka ratang modiyanyeho ka lebaka la botle ba teng.

Ngwana e mong le e mong o lokela ho tseba setso sa habo ntatae hoba ke sona setso se nepahetseng. Jwale nna ke re ngwana ke nka mo ruta setso sa hore atle a itsebe hore ke mang.

Ee, kannete ke bona ho senyehile haholo ha ke bone hoba re malapa a mang a ntse a tla kgona hore a boele a sebedise meetlo ya bona ka tsela e lokileng ka lebaka la hore ke batho ba mamelang dintho tsa batho jwale ke bona ho se ho senyehile haholo taba tsa hore re ka latela meetlo re le malapa ka ho fapafapana e se e le ntho e senyehileng haholo.

Nnana nakong ya kgale ho ne ho le monate mme poone re ne re iketsetsa le phofu ngwanaka re iketsetsa phofo ha o tlo fihla nako ya December bananyana le bashenyana ba tsamaya ba ya thabeng ha ba kgutla wa binwa ho monate ho le tswang modidietsane setso sa Sesotho se monate haholo ho na le mokgibo. Bontate le bona ba bina mekorotlo.